Ugogo ngiyamkhuthaza ukuthi angawayeki amaphilisi ngoba ukuphuza imbiza angayazi engakaze ihlolelwe wodokotela akulungile futhi lokho kungamenza agcine ehambile emhlabeni ashone. Ngakho-ke, ugogo ngingamyala ngokuthi awaphuze amaphilisi akhe ngoba ahlengiwe futhi ahlolwa wodokotela abasezingeni eliphezulu futhi amulungele and futhi azomphilisa.

Ngingaba nomuzwa wokudumala, yize ngazi kahle ukuthi umtholampilo awunabo odokotela abaningi, kodwa ngiyohlala ngilinde ithuba lami lokubonwa wudokotela.

Abasebenzi bezempilo bengabhekana ngokuthi bengabanaki abantu ababacwasayo mayelana nokuvimbela inzalo ngoba bona benza umsebenzi wawo futhi abawuholelayo. Ngakho-ke, mabanganaki abantu ukuthi bathini ngoba abantu bahlezi bekhuluma.

Amakhambi engake ngawasebenzisa indabuko, amakhasi egwava. Uma uphethwe isisu isikhathi eside, la makhambi uyawakha amakhasi egwava esihlahleni uwageze, uwabilise mese welinda kancane, kuphole amanzi awo uwaphuze emva kwalapho-ke ubangcono isisu.

Ukuhlola isiguli esisolwa ngokuba ne-COVID-19 bengizosihlola izimpawu ngokuthi ngibuke i-programme ebhaliwe mayelana nokuhlola umuntu one-COVID-19 futhi ngiyibuke yona i-programme yokusungulwa uhlelo lokwelapha umuntu one-COVID-19.

Imishanguzo yesimanje ave isizama ekulawuleni isifo sengculazi ngoba iyakwenza nokuthi ukhuluphale emzimbeni. Ungabukeki njengomuntu ogulayo, futhi iyakuvikela ukuthi ungatheleli abanye abantu ngesifo sengculazi uma ukade uye nabo ocansini. Amaphilisi amanje, imishanguzo yamanje, ayifani neyakudala. Eyakudala iyona eyayikwenza ubukeke engathi uyagula kanti eyesimanje ayikwenzi ube njalo kodwa ikuphilisa kakhulu.

Isikhalazo sami kubaphathi ukuthi abaphathi mabafune noma babhalele kubaphathi babo nabo. Kufune odokotela noma amanesi amaningi azoqashwa kulo mtholampilo ngoba isikhathi esisihlalayo akumele usihlale usemtholampilo. Lokhu kwenza abantu becasuke futhi bengasithandisisi lowo mtholampilo. Ngakho-ke, abaphathi mabenze uhlelo lokuthi le ndaba ilungiswa kanjani. Futhi amanesi mawasebenze kakhulu.

Izinyathelo ezingathathwa ukuqeqesha nokuqasha abasebenzi bezempilo, ukuthi uhulumeni athathe lelo thimba elifuna usebenzela endaweni yezempilo uhulumeni abafundise ukuba ngamanesi ukuze bezokwazi ukusebenzela ezindaweni zasemakhaya ngoba ikhona lapho okushoda khona abantu abazosebenza kwezempilo.

Akulungile ukubambelela kwisiguli esine-TB ngoba nawe ungagcine uyithola, kodwa iningi le zindawo azikwazi lokhu. Futhi kumele bezijwayeze ngokufunda ubungozi bokuba ne-TB nokubambelela, nokusondela kumuntu onayo.

Yebo, bakhona onompilo abafikayo bezosiza benakekele iziguli esezikhulile. Bafike bafike behlole isimo ugogo noma isiguli esihlezi kusona. Belungise bemuklinele uma kungcolile, futhi amphathele nokudla bese-ke beyamuhlola bemnike namaphilisi okumele awadle.

Isiguli singazizwa siphathele kabi futhi sidangele uma singathola imiphumela engemihle ngoba singazitshela ukuthi sekuphelile ngaso uma sine-TB.

Kumele, umama kungamele athathe imishanguze azokwazi ukuyikhokhela ukuze angabi nezindleko eziningi zokukhokhela imishanguzo eminingi.

Izinyathelo engingazithatha uma kungathiwa nginezimpawu ze-COVID, ngingaphuthumela emtholampilo wangakithi. Ukuze ngizokwazi ukwelashwa ngendlela efanele kungaze kufinyelele esigabeni sokuthi sekudlulele kakhulu noma ngigcine sengishona.

Lokhu kungazizwa, lokhu kungenzeka ngizizwe ngithukuthele futhi ngidangele ngesikhathi esisodwa ngoba ezinye iziguli azikwazanga ukuthola imishanguzo futhi angeke ngikwazi ukubeka umtholampilo icala ngoba nawo uphethwe futhi imishanguzo iyithola kuhulumeni ophethe imitholampilo. Kodwa lokhu kungangenza ngiphatheke kabi kuziguli ezingayitholanga imishanguzo ngoba nayo, nabo bayayidinga.

Amasu ebengingawasebenzisa ukunciphisa ukubhebhetheka kwesifo ukuthi abantu bengahlali bebaningi endaweni eyodwa, futhi ngingenza ukuthi amabhoda la okweqiwa khona avalwe ukuze abantu bangaphandle bengakwazi ukungena la kuze kuphele ucwaningo lokuthi sisesekhona yini isifo sobhubane. Futhi okunye engingakwenza amasu ukuthi abantu bahlezi begeza izandla ba-clean-e la bahlala khona, ngoba igciwane ungalithola noma ikuphi. Okubaluleke kakhulu ukufaka izamfonyo ukuze bengasheshi bethelelane futhi bengasondelani kakhulu.

Izibhedlela zikahulumeni kungamele ziqashe amanesi amaningi azokwazi ukubhekana nabesifazane abakhulelwe, futhi uma umuntu wesifazane ekhulelwe, efika esibhedlela akumele ubambe ulayini. Kungamele asheshe aphuthunyiswe, anakekelwe kuqala.

Ikhambi engilaziyo elisebenzayo uma umuntu ephethwe ikhanda, ukushunqisa isibabuli, usihogele futhi lokhu kuyasebenza kakhulu. Okunye, ikhambi elisebenzayo ukushisa i-tissue uhogele intuthu yakhona lokhu kusebenza uma uphethwe ikhanda.